Hlobo luni lwe-life insurance okufanele ngilicabange, ngidinga imali engakanani, ayini ama-premium, futhi ngingakwazi yini ukuwakhokhela, yiziphi izici ezithinta izinkokhelo zami, ngingakwazi ukufaka amalunga omndeni amangaki, futhi abagcina kweyiphi iminyaka.

Kudingeka ikhophi eqinisekisiwe yesitifiketi sokushona esikhishwe uMnyango wezaseKhaya, ikhophi eqinisekisiwe kamazisi, noma i-passport yomuntu oshonile, ikhophi eqinisekisiwe kamazisi yomuntu ohlomuloyo, imininingwane ye-akhawunti yasebhange, isitatimende sasebhange esingekho ngaphezulu kwezinyanga ezintathu, yi-form lesicelo eligcwalisiwe, incwadi evela kubangcwabi eqinisekisa ukuthi isidumbu sisezandleni zabo, umbiko kadokotela uma ukufa kungeyona into engokwemvelo.

Ama-document ongawasebenzisa njengobufakazi bekheli angathatha izinhlobo ezimbalwa, okuhlanganisa izikweletu zezinsiza, izitatimende zasebhange, noma incwadi evela ehhovisi likamasipala langakini.

Zinakekele, lala ngokwanele, khuluma nabangani abakukhathalele, xoxisana nebhange lakho ukuze uboleke imali engakusiza okwesikhashana ngenkathi usalindile, cabangela ukwesekwa ngochwepheshe. Okokugcina, zibekezelele.

Uma kuqhathaniswa abahlinzeki bomshwalense wempilo izici ezibalulekile okufanele zicatshangelwe zihlanganisa izinhlobo zezinqubomgomo ezinikezwayo, isikhathi, impilo yonke, impilo yendawo yonke, ukuguquguquka kwe-premium, amandla okuqongelela inani lemali, yizinketho zomgibeli, isevisi yamakhasimende, ukuzinza kwezimali nokugxila kwabo ezidingweni ezithile zamakhasimende. Njengamaphrofayili ezempilo anobungozi obukhulu, noma imigomo yezezimali eyingqayizivele engahlukanisa kakhulu umhlinzeki oyedwa komunye.

Amakhadi esikweletu anikeza izinzuzo njengezinhlelo zemiklomelo, umlando wokwakha umlando wesikweletu, nokuvikela okuqinile kokukhwabanisa. Kodwa okubi okukhulu, amandla okusebenzisa ngokweqile kanye nokuqongelela isikweletu ngenxa yezindleko zenzalo uma zingakhokhiwe ngokugcwele inyanga ngayinye.

Kwabashona ngemvelo, kungaba khona isikhathi sokulinda esiyizinyanga eziyisithupha. Abashone ngokuzibulala, kube nesikhathi sokulinda esiyizinyanga eziyishumi nambili. Ukushona ngengozi, asibi khona isikhathi sokulinda.

Ngaya ukoboleka imali kumashonisa ngoba ngifuna ukuyobhalisa enyuvesi. Angikwazanga ukulinda ukuphela kwenyanga, njengoba izicelo zase zizovalwa zonyaka wokubhalisa.

Uma isicelo somshwalense womngcwabo sibambezeleka ngenxa yesikhathi sokulinda, into engcono kakhulu ongayenza ukuthintana nomhlinzeki womshwalense uqinisekise ubude obuqondile besikhathi sokulinda, futhi ulandele ngenkuthalo imibhalo edingekayo ukuze kunqanyulwe isikhathi sokulinda.

Ukuze ugxile ezinzuzweni zomshwalense womngcwabo esikhundleni sesikhathi sokulinda, gcizelela ukuthula kwengqondo okunikezayo ngokuqinisekisa ukuthi umndeni wakho ungakwazi ukukhokhela umngcwabo ohloniphekile ngaphandle komthwalo wezimali phakathi nesikhathi esinzima, ukuqokomisa inkokhelo esheshayo ukuze ukhokhele izindleko ezisheshayo, kanye nekhono lokufaka amalungo omndeni amaningi kumshwalense.

Uma kungaqhathaniswa abahlinzeki bomshwalense womngcwabo, iningi livame ukuba nesikhathi sokulinda esijwayelekile esiyizinyanga eziyisithupha sokufa kwemvelo. Okunomehluko oyinhloko olele ezikhathini zokulinda ezingase zibe mfushane zokushona ngengozi. Izikhathi zokulinda ukuzibulala ezingaba zinde, kanye nokwehluka kwendlela abasingatha ngayo ukushintsha kwenye inqubomgomo. Empeleni, uma isikhathi sokulinda siside kudingeka isikhathi eside ukuba unikezwe umshwalense ngaphambi kokuthi kwenziwe isicelo sokufa okungokwemvelo.